Ke nahana nka mo hlokomedisa ka bohlokwa ba hore o nke nako, o na le ba lelapa kapa o be le quality time le ba lelapa la hao. Jwale di ngata dipapadi tse leng hore o ka di bapala feela tse ding tsa tsona ke dikarete, e leng dikaretenyana tse leng hore mang le mang a nka kgona hore a di utlwisise, a di thabele e.

Ke bona e se tjhelete, e leng hore o ka iphedisa haholo ka yona ha ke bone e le tjhelete e leng hore o ka iphedisa haholo ka yona, hobane mohlala ha ke so utlwe ho thwe mang mang wa jive-a mme ka tjhelete eo ya ho jive-a a fela o na o iketseditse bophelo, ho na le ntlo ya hae, o na le koloi ya hae mme o hlokometse lelapa la hae. Hape ke taba ya hore re ya tsofala re le batho jwale e bang motho e mong a shebile kapa itshetlehile haholo tabeng ya ho Jive-fa a sa batle mohlomong a sa etse business-nyana e ngwe ka thoko kapa ho sena mosebetsi e leng hore o stable for bakeng la hae, re ya tsofala masapo a tsamaya a ntsa etsa mehlolo jwale ke bona e se o ke ke wa iketsetsa tjhelete ya ho iphedisa ka yona ka jive-a.

Nka ba bolella hore ntho engwe le ngwe bophelong e ya sebeletswa ha hona ntho e tlang e tonositse ha hona botle ba ntho e tlang e tonositse ke ka hona ho thweng motho kapa monna o phela ka mofufutso wa phatla ya hae. Jwale e bang ho fufulelwa tseba hore o tseleng e nepahetseng, empa ha o tla dintho tse tse tonosetsing. Tjhe, ho tshwanakana le ho train-a le ho ikwetlisa o tlo bona hore ho na le progress mane bophelo bo tswela pele wa bona hore ho lokile monana ho ntso tsamaya hantle kae le kae le kae.

Ha ke na lesedi haholo ha ho shebana le diatlete kapa le dihlopha fela ke nahana hore mmuso o fana ka tjhelete e itseng. Mohlomong ha ke re ho na le sehlopha se leng hore se win-ne. Ke nahane hore mmuso o na le seatla moo tabeng ya hore ha ke re mohlomong cup eo e ba e win-eng e ne e le hore ba fuwe five thousand empa mmuso a ba kenya seatla hore ha ba fuwe ten thousand. Ke nahana hore ba fuwe support hona moo.

Ke nahana hore taba e ka nsebeletsang hore ba dumele ho tlo bapala le nna ke taba ya hore e bang ba e mong a ka dumela hore a tlo bapala le nna e tlaba taba ya hore o ithola kapa re a tlo hlola ke tla mo fa tjhelete a itseng a tlo hlola kgahlanong le nna ke tla mo fa tjhelete e itseng. Mohlomong mashome a mahlano a diranta kapa haeba a tla hlola kgahlano le nna jwale ho ba ruta. Ke nahana hore nka mmolella hore bona e o lokela hore o behe karete batlile e tshwana le ya ka mohlomong akere e tshintshi le ena, a lokela ho beha tshwantsheng , jwalo, jwalo, jwalo, jwalo, jwalo jwalo.

Ke nahana hore nka ba bolella hore ke ka lebaka la hobane re ho Fourth Industrial Revolution dintho ha di sa etswa jwalo ka pele, jwale eSport bana monyetla oo wa hore di kapa dikolo di fa baithuti monyetla wa hore ba ithute ka eSport eSports dikolo tsa mona ha di hona dikolo tse nang le eSport monana nka ba hlalosetsa hore e bang motho a kgona ho etsa eSport ho bobebe hore a thole mosebetsi hobane dintho tse ngata jwale se di se di sebedisa technolog.

Tjhe, nna hoya ka nna ke bona e le papadi e kotsi haholo holo, holo, holo, holo hona haesale mme e beha bophelo ba batho ba bangata kotsing. Ha ya bolokeha hohang hobane batho ba shebelletseng ba tloha ba eme haholo pela dikoloi tsena tse sepinang. Jwale ha koloi eo ho ka etsahala mathata ka yona ho tlo etsahalang ka batho bao ba emeng pela yona? Hobane ha ho thehwa koloi eo e tlo wela hodima bona ntle le haeba ho ka ba le di le di-safety majors e leng hore di lokela ho latelwa hore papadi ena e be papadi e molaong. Tjhe, mono nka dumela, empa ha jwale, tjhe hae ha ke bone le papadi e kare e ka etsuwang hore ebe papadi e molaong.

Ke nahana hore papadi le dipapadi di kgona ho etsa batho hore ebe baetapele mohlomong bo-captain kapa bona bo-coach ke baetapele be leng hore ba ithuta ke adimme lentswe lena di-skills tse fapaneng. Ho tshwanakana le le ho collaborate hobane ha o le moetapele, o lokela hore o bue le ba le batho bao ba etelang pele, o lokela hore o bue le batho ba bang be leng hore mohlomong ba ka tlasa hao. E ho thola di ditaba tse ding tse itseng. Jwale ke bona ho le di etsa hore motho e be moetapele ya hlwahlwa.

Ke nahana hore bohlokwa ba ho ba le moeletsi papading ke hore e bang a bona ho se ho etsa dintho tse ding tse tswileng tseleng tse tla etsa hore papadi ya hao e theohe. Mokgwa o bapalang ka ona ho theohe haholo a ka kgona hore a o eletse e ntle le ho ke hore a laole mokgwa, e leng hore o bapala ka ona mohlomong e bang a bona mokgwa e leng hore o bapala ka ona o theohile a ka botsa hore ebe ho etsahala eng, mme ho bonwe hore tswele pele ke efeng, ho ka fetolwa maemo jwang.

Ke nahana hore nka mole nka ba bolella hore ba be le botho, motho a be le motho, ba tsebe motho hore di tsebe motho ka pela sefahleho sa bona ee, e re ha se le baetapele ba nne ba be le boikokobetso jwalo hobane mohlomong a ka sebetsa le batho be leng hore ba fapane, mme ba tlo etsa diphoso mme a tsebe ho re ho address-a di-isssues tse ding, a tsebe hore mathata a itseng ho ona jwang Ko hlasela jwang E skaba hore hobane e se le moetapele, a ba bona ekareng ena ka hodimo, dimo mme ba batho ba bang ha se bathong.

Ke nahana hore ha o kgonahale hore o le moithuti wa sebaka se seng kapa sekolo se seng o tlo tlo ithuta kwano, o tlo o tlo o tlo ikwetlisa kwano hobane ntho ya pele eo lokelang hore kapa requirement ya pele ke hore o be moithuti wa sekolo sena jwale ebang o le moithuti wa sekolo se seng. Ha o kgonahale hore o tlo ikwetlisa le rona.

Ke ile ka ya ho, ho lo raiser di-funds mme ke ithola se ke thotse Sponsor se leng hore se tla nthusa hore ho cover-ra kapa ho hlokomela ho ntlhokomela nakong eo ke ntseng ke ikwetlisa. Haholo-holo ha e le hore ho na le dipapadi tse leng hore di se di atometse.

Ke nahana hore katleho ya pele ke ha ne re win-a kapa re ne re hlola re nka mohope di tsatsing leo e ne e le thabo e kgolo haholo ho tloha dipapading ho ya ho coach ho ya ho modulasetulo wa rona re ile ra ikwetlisa ka matla haholo hobane re bona hore ho se ho se ho kae, mme re tla tlisa mohope o lapeng.

Ke nahana hore bana ba ka nkelwa difounu.Ke yona feela tsela e leng hore ke bona ekare e tla sebetsa e re ha nketswe phone e behuwe moo yena a sa tsebeng ngwana a sa tsebeng teng ke yona tsela, e leng hore e ka sebetsa. E re mohlomong ha ke re ho tlwa ka six ya mantsiboya ho fihlela ka eight a e fuwe ngwana phone empa ho tloha ka eight ho fihlela ka bo ka bo ten ba tla ba etsa mosebetsi wa hae wa sekolo e. Ho tloha moo ka eleven, hoya kwa o tla ba robetse, mme founu ya nkuwa o tla tsoswa hosane hoseng.

Ke nahana hore ke Eunice, ke yena motho e leng hore o dutse pelong ya ka hobane ke motho ya nang le talente haholo haholo haholo haholo. Ha ho shebana le papadi ya bolo ng ha ho shebana le di-skills shooting ya hae, pace ya hae ko re o fuwe hao shebana le papadi ya bolo maka a mabe ke ka hoo, a leng haufinyane le pelo ya ka.

Ke nahana hore a ka a ka maneha mosebetsi wa hae social media-eng, mohlomong Facebook kapa WhatsApp kapa Instagram kapa hohle moo ba ka mo tholang teng. A ntle le moo, hee a ka a ka sebetsa le di-radio le mananeo a di-radio, a reka mananeo mme a itlhalosa hee moo ha mmoho le television.